Ga o batla go simolola temothuo ya gago, o tshwanetse o krey-e terekere, o krey-e le lefatshe gore o kgone go epolola mmu wa gago mme o leme santsane nako e le teng. Mme o ye ko ba ba tshwanedi ba temothuo wa kopa gore matlole gore ba go thuse jaaka o tlile go simolola temothuo ya gago.

Fa o tlhaba phologolo o tshwanetse go ela tlhoko gore lefelo le o tlhabelang phologolo mo go lone le phepafetse ebile le na le ditiriso tse di maleba tsa go tla go tlhaba phologolo. Mme ga le feditse go e tlhaba nkabo le e tsaya le e tsenya mo teng ga dipolasetike kana dikgetsi, la e nametsa mo sejanageng go tswa kwa polasing go ya kwa mmarakeng. Dipolasetiki tseo kana tsone dikgetsi tseo di tshwanetse le tsone di be di le phepa gore ditshenekegi di seke di a tsena mo mme di a feleletsa di a bodisa nama eo ya phologolo ga batho ba tla go e reka ba e je.

Ga ke batla badiri kana ke batla go thapa badiri ba dipolase ba tshwanetse ba bana ba na le kitso mo go tsa temo, dithuo. Ke tla sheba background-e ya bone, ka sheba di-criminal rekoto mme ke shebe le dijara, e fela e tshwanetse go nna motho e le gore o eighteen years go ya kwa godimo pele ga gore ke mo thape mo polaseng ya me ebile a na le kitso mo go tsa polase.

University le di-college di ka thusa thata ga barutwana ba itsisiwe ka se e le gore se tshwanetse se maleba go tla ba se dire mo lefapheng la temothuo. Mme e tla thusa thata ka gobane ba ka itse melao e e le gore ba tshwanetseng go e sala morago ga ba le mo field-ing ya temothuo.

Batho ba ka nna le dijo tse di ntsi mo magaeng le mo ditoropong ebile dijo tsa teng e ka nna tse di nang le dikotla.

Go le gontsi o ka fitlhela maphutsi, o ka fitlhela magapu, o ka fitlhela potata mme go le gantsi dimela tseo re di fitlhela ko mafelong a go tshwana le bo Limpopo, re di fitlhela le ko mafelong a go tshwana le Northen Cape tse e leng gore di maleba gore di ka a jewa.

Go ka thusa thata gore bolwetsi bo boniwe bo santsane bo le bontšha mo diphologolong gore phologolo di seke di a šwa di le dintsi, gape le ge di sule, batho ba itsisiwe gore ba seke ba ja nama ya phologolo eo ka gobane e tlhokafetse jalo ke bolwetsi, e bolaiwa ke bolwetsi. Ebile e thusa thata gore ga go boniwa bolwetsi mo diphologolong bo santsane bo le bontšha mongwe wa diphologolo kana ngaka e ya diphologolo e kgone go thibela bolwetsi bo bo seke ba ata mo diphologolong.

Ba ka ithutela go sireletsa dijalo tsa bone ka go sheba temperature-ra le gore dijalo tse ba di jalang ba dijala ka selemo sefe sa jara. Fela dijalo tse dintsi jaaka mmidi, maphutsi, le one di bolawa ke pula e ntsi mo mafelong a e leng gore go jadiwa dijalo tseo pula e na kgapetsa-kgapetsa.

Dikgwetlho tse balemirui ba rooibos ba lebagane le tsone ke gore ba kgona go nna le komelelo mo e leng gore sejalo sa rooibos se tlhoka pula kgapetsa-kgapetsa. Mme di ka rarabololwa ka gore ba lekole maemo a bosa le ka gore ke season-e efe e le gore pula e na thata gore ba ka kgona go jala dijalo tsa bone tsa rooibos.

Ga ke fetsa go dira dijalo tsaka, ke fetsa go di roba, ka fetsa go tlhaola. Ke tlo go tla ke di phuthela mo dikgetsing mme ke di baya mo setorong se e leng gore thempereitšha ya teng ga e ko godimo ga e ko tlase, gore dijalo tsaka di seke di a senyega di a kgona go fitlhelela bareki di sa ntse di le mo maemong a a siameng.

Balemirui ba ka feleletsa ba dirisitse tlhaga e leng gore ke go tla go jesa dikgomo tsa bone tsa mašwi mme le letswai di le go gorofo gore dikgomo di kgone go ata ebile di kgone go nna le mašwi a le mantsi.

Rooibos e thusa thata mo matshelong a rona. e dira gore motho a nne le madi a kgonang, a a itekanetseng ebile e dira le gore ba seke ba tshwarwa ke malwetse a pelo.

Ke ithutile gore rooibos e ntshiwa ka selemo sengwe mo mo gare ga jara ebile e batla ga e fetsa go ntshiwa ya tseiwa ya tsenngwa mo setorong gore e kgone go oma gore go nne maleba ga re tlo go e packet-a re e isa ko mmarakeng.

Mosola wa temo ke go thusa gore diselaga di nne le nama, di mmaraka di nne le dijo gore bareki ba kgone go di fitlhelela. Dijo tsa teng e le tse dingwe tse di itekanetseng, go tshwana fela le thekenoloji, jaaka e dirile gore go nne botlhofo ga re batla go itse temperature ya gore nama re e ba ya ha kae.

E ka kgona go ama merogo le mefuta-futa ka tsela e e siameng kana ka tsela e e sa siamang. Tsela e e siameng yalo ka dipanana ko Limpopo ya teng go dula go ntse go le mogote di kgona go gola. Mme ga pula e nna ntsi thata dijalo tseo di feleletsa di senyega mme tlelaemete e ama merogo ya rona ka tsela tse di farologaneng.

Nku le yone e kgona go beolwa mme ke akanya gore e beolelwa go dirisa bobowa ba teng go dira ditulo tse di kgonang go dira meaparo ya dijeresi tsa rona.

Dijalo tse di ratiwang ko malapeng go ratiwa khebitšhe, morogo le tamati. Mme di diriwa gore di dule di ntse di le teng ko borrapolasi ga ba itiretse green house ya bone ka gore ga ise ga ngata re feleletsa re di kry-a mo magaeng. Ka gore dipula le mobu mo magaeng ga e tshwane le di le mobu ya bo rra kgwebo ba ba leng ko dipolaseng.